Zwithu zwine a thi zwi takaleli nga tshishumiswa tsha ṱireini. Ndi uri tshi vha tshi khou tshimbila slow and tshivha uri ni swike bulege ni mini mini vho dzhia lwendo lwa dzi awara awara. Ni vha ni kho tea uri ni dzule for dzi awara dzinzhi before ni tshi ḓo swika kha lwendo lwaṋu. Na uri a tshi ngo tsireledzea vhunzhi zwigevhenga zwi a kona u dzhena ṱireinini zwani fara mboho.

Ndi vhona uri ndi vhona unga multi rail i dzhia tshifhinga tshilapfu u lugisa zwiṱitshi. Ngauri musi i tshi lugisa zwiṱitshi vhathu vha ya ha ḓa futhi vha tswa vha tswa dzi cable vha tswa dzi tsimbi dza dza zwiporo. U replace hezwiḽa zwithu zwi ḽa tshifhinga tshilapfhu zwi dzhia na tshelede futhi.

U ya nga kuvhonele kwanga vhalanguli vha zwidimela vha nga langa tshifhinga nga u lingedza u swika nga tshifhinga tshone tshone tsho vheiwaho. Uri ṱireni i ḓo swika nga hetshinoni tshifhinga ngori tshi tshifhinga tshinzhi musi wo imela train. Upfa vha tshi khou amba uri heyinoni train i ḓo lenga nga minithi miraru kana i ḓo lenga nga mi minithi miṱanu kana i ḓovha late mi minetse ya ṱethi.

Hu nga thivhelwa tshivhalo tsha vhathu vho ḓalesaho nga ngomu ha zwidimela nga u ḓisa zwidimela zwinzhi zwi tshi khou tevhelelana. Maybe vha nga ḓisa zwidimela zwivhili nga tshifhinga tshithihi. Uri vhaṅwe vha kone u ṋamela tshiṋoni tshidimela vhaṅwe vha kone u ṋamela hetshi tshi tshi renga murahu. Zwi nga thusa nga maanḓa arali vha vha vha tshi khou ḓisa zwidimela nga vhuvhili nga vhuvhili.

Tshenzhemo ine nda i wana kha vhaṱoli vha thikhithi ndi uri vha dzhia tshifhinga tshavho. Ngeno ḽaini i ndapfu ndapfu ndi ngazwo vha tshi ḓo wana vhaṅwe vha vhathu vha tshi kona uri vha hoṱomele vha dzhene nga nga mabakoni. Vha si na ma thikhithi ngori vha ṱola vha dzithikhithi vhavha vhatshi kho dzhia tshifhinga tshavho u ṱola dzi thikhithi. Ngeno train ivha yo novha tsini na u swika vhunzhi ha vhathu vha sala vha tshi khou siwa nga train.

Zwo leluwa nga maanḓa uri vhaaluwa kha vhupo vhanga vha vha shumise dzi e hailing. Sa izwi dzi e hailing dzi vha tshi khou ḓa tshi khou vha dzhia getheni dza vha isa getheni ḽa hune vha ya hone vho tsireledzea. Dza dovha hafhu dza vha dza hune vha kho bva hone dza sia getheni ḽa havho vho tsireledzea.

Mitengo ya uber yo fhambanana ya thekhisi ngauri mitengo ya uber i nṱha nyana. Hezwi ndi ngauri uber i vha i tshi khou dzhia getheni yau i tshi khou sia getheni hune wa kho ya hone. Ngeno thekhisi u kho tea u vha u tshi khou bva hai u tshi khou ya u yo namela thekhisi hune dza ima hone. Kana u tshi khou ya nḓilani u tshi khou imisa musi u tshi vhuya maybe ukho vhu ya na mihwalo thekhisi i vha u tshi khou sia nḓilani na mihwalo yau. Ngeno uber i tshi ḓo u tsitsa getheni yau na mihwalo yau wo tsireledzea.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u sherela khonani na mashaka anga lwendo. Nga uri vha teyo u vha vha tshi khou vhona uri ndi khou vha ya gai na u vhona uri ndo swika hune nda ya hore. Sa izwi hu kho wanalea uri dzi uber na dzi bolt hu khou fariwa dzi mboho hu kho kidnapiwa vhathu. So arali vha tshi kho vhona lwendo lwanga lu sa khou ya hone vha ya kona u founela mapholisa vha ripota uri hoyu muthu o ṋamela bolt khezwi bolt yo tshentsha lwendo.

A si zwavhuḓi zwine vhathu vha dzi thekhisi vha ita u lwisana na vhathu vha dzi bolt. Ngori vho vha vhavhili ngo ralo vha vha vha mushumoni zwine vha tea u ita vhathu vha dzi thekhisi ndi uri kha vha sedze zwine vha kho ita. Vha fhambane na vhathu vha dzi bolt sa izwi vhathu vha dzi bolt navho vha sa kho lwisa vhathu vha dzi thekhisi.

Uri vhathu vha dzi bolt na dzi uber vha shumise GPS ndi ngauri vha vha vha kho ṱoḓa u reila fhethu hone hone. Hune ha khou iwa nga muthu o requester ngori vhunzhi havho vha vha vha soko ḓivha dzi aḓirese. So vha tea u vha vha kho shumisa GPS u itela uri vha vha vha kho reila honoyo muthu fhethu hu re hone.

Arali nda ḓi wana ndi tshi kho shumisa bolt kana uber. Ndi nga takalela mureili wa tshifumakadzi ngori naye u vha a mufumakadzi u fana na nṋe. Saizwi ri vhavhili ngo ralo ri vha ri khou shavha u kidnapiwe na u tzhipiwa na u fariwa mboho. So ndi vha ndi khou fiḽa ndo tsireledzea na muthu wa mufumakadzi u fhirisa wa tshinna.